Vutihlamuleri bya ndyangu eku hlayiseni ka vadyuhari ku ku va khatalela ku va nyika rirhandzu ku tiyisekisa leswaku va na swakudya vutshunguri na ndhawu yo tshama tanihi ni ku va ni ka mbilu yo rhula ni ku va yingisela loko va va va lava ku vulavurisana.

Swi antswa ku hlayisa vadyuhari ekaya leswaku u va u tshama ni ndhawu kambe loko swi tika swi fanele ku va yisiwa endhawini yo hlawuleka leswaku va kuma ku hlayiseka bya nkoka.

Loko ndzi ri na malembe ya sixty kutani va na ndzi yisa ekaya ra ndzi nga titwa ndzi nga rhandziwi naswona ndzi rivaleriwa hi ndyangu leswi swi nga ndzi endla ndzi titwa ndzi ndzi ri yexe ndzi nexe hambileswi ndzi nga ha kumaku vuhlayiseki bya kahle.

Vadyuhari emakaya lawa ya nga riki na rirhandzu va nga xanisiwa hi miri hi mihleketo hi ku tekeriwa mali ku pfaleriwa vutshunguri ni ku pfumala rirhandzu ra ndyangu.

Loko kokwana wa mina wa xisati a ya exibedhlele a tlhela a nga kumanga maphilisi ndzi nga titwa ndzi khatarekile ni ku vaviseka hikuva maphilisi ma laveka leswaku a tshama a ri ni ra rihanyo leri saseke leswi swi nga tlhela swi ndzi endla ndzi khathazeka hi ndlela leyi vatswari lava hlaya yisaka vo tala va khatalela ha yona naswona ndzi ta lava ku pfuna leswaku a kuma vutshunguri lebyi a faneleke.

Vutomi lebyi enerisaka emianakanyweni hi vutomi lebyi nga na kurhula, ndzhaka, rirhandzu, vunghana va ntiyiso ni ku ri khomiseka hi leswi u nga na swona.

A hi mhaka ya kahle hikuva mali ya mudende yi endlekeriwe ku pfuna swilaveko swa vadyuhari ku fana ni swakudya maphilisi ni vutomi bya vona bya siku na siku loko yi tirhisiwa ku hlayisa vatukulu swi nga endla leswaku kokwana a sala a nga ri na nchumu wo tiyisa vutomi bya leswi swi nga ni tsandza ku kuma rihanyo leri faneleke.

A hi maendlelo lama ma tshamisekile hikuva vanhu lava dyuharile va rhandza ku tshama na mindyangu ya vona leswaku va titwa va ri xi swiphemu swa ndyangu loko va yisiwa ekaya ra va nga titwa va ri va rivariwi naswona sweswo swi nga va twisa ku vava ni le mbilwini leswi swi kombisa leswaku hlayisa kokwana ekaya hi rirhandzu ra ndyangu hi nchumu wa nkoka ngopfu.

Ndzi ta titwa ndzi lahliwile ni ku vaviseka hikuva ndzi ta ehleketa leswaku ndyangu wa mina a wu a wu ndzi fanelekangi hikuva vanhu lava dyuharile va rhandza ku tshama na ndyangu va ri karhi va khataleriwa.

A ndzi voni onge yi enerile hikuva mali ya peceni ya vadyuhari yi le hansi swinene naswona mikarhi yin'wani a yi koti ku heta swilaveko swa nkoka swo tanihi swakudya, maphilisi, mindyangu ku tlula kwalaho a yi tirhiseki hi mfanelo hinkwawo hikuva mindyangu yin'wana yi tirhisa mali leyi ku tlula swilaveko swa mudyuhari ku endla leswaku a sala a ri ekhombyeni.

Ndzi nga tsakela nhlayiso wa rihanyo wa phurayivhete hikuva mikarhi hinkwayo wu wu hatlisa wu na swilo swa nkoka swa rihanyo ni vahlawuri va lava nga pfuna kahle kambe nhlayiso wa mfumo mfumo wu tala ku rhumeriwa vanhu vo tala ku tlula matimba ni ku hlwela ku pfuna lava la va lavaka ku pfuniwa.

A ndzi voni leswaku hi enerile hikuva mikarhi yin'wani mali ya peceni ya vadyuhari a yi lawuriwi kahle leswaku hi ya eka swilo swilaveko swa nkoka swa siku na siku hi laha nhlawulo wa swilo swi endleka leswaku ku rhumela mali leyi eka swilaveko swa nkoka swi nga ringanisi leswi swi pfuna leswaku vana van'wani va tshame va nga swi koti ku kuma swakudya ni rihanyo leri .

Swivumbeko swa swipfuno swa vaaki swi katsa rihanyo, timali, dyondzo ni vutshila, vuhlayiseki ni .

Ndzi nga ku tiyisisa leswaku u tshika ku xaniseka hikuva ku xanisiwa ka vanhu vadyuhari ku biha swinene ku nga endla vanhu va titwa va lahliwe ni ku vaviseka emianakanyweni leswi swi komba ku pfumaleka ka rirhandzu ni rihanyo ndzi nga tlhela ndzi pfuna ku va endla leswaku va amukeleka mpfuno ku fana ni ku byela munhu loyi a xanisaka leswaku leswi a swi endlaka swi nga hlayisa naswona swi fanele ku siya kona.

A swi a swi bohi hikuva mali leyi yi fanele yi tirhisa ku khatalela swilaveko swa vadyuhari ntsena loko vadyuhari va tirhisa mali leyi ku hlayisa vatukulu swi endla leswaku vadyuhari va sala va nga na nchumu wo tiyisa vutomi bya vona bya siku na siku leswi nga vanga ku vava ku lahleka ni ku ti karhateka emianakanyweni leswi swi komba leswaku ku tirhisiwa kahle ka mali ya ya pension i mhaka ya nkoka swinene.

Ku hunguta ku hlonga ka layeni swi nga endliwa hi ku rhumerisa ti-appointment ku hlela vahlamuri hi ku hlawuleka ku tirhisa swipfuno swa rihanyo swa le kaya ni ku rhumerisa swakudya hi i nkarhi wo karhi leswi swi antswisa hlayiseka bya vanhu.

Munhu u fanele ku tekela enhlokweni swiletelo swa na swa manwelo leswaku maphilisi ma tirha kahle ku papalata mipimelo yo biha ni ku sirhelela rihanyo.

Swi ta va swinene titliliniki ti ta masiku hinkwawo leswaku vaaki va kuma vukorhokeri hi nkarhi hinkwawo naswona swi pfuna ku sivela mavabyi.

Vutshunguri bya le kule byi pfuna ku hlanganisa xivandla hikuva byi endla leswaku vanhu va kuma bya rihanyo hi video call kumbe app handle ko ko ya ekule leswi hlayisa nkarhi mali ni ku endla leswaku byi fikelela ngopfu.

A wu ringanelanga hikuva vanhu vo tala va le makaya va ha tikeriwa ku kuma swibedhlele vatirhi vo enela ni switirhisiwa swa nkoka leswi endlaka leswaku ku va ni ku hlwela eka bya rihanyo.

Ku engeteriwa vatirhi va rihanyo, ku pfuriwa titliliniki to tala, ku tirhisa vutshunguri bya le kule ni ku pfanga nkarhi wa ku amukela vanhu leswaku ku hungutiwa tilayini.

Mfumo wu nga pfuna hi ku engetela vatirhi va rihanyo ku tiyisisa leswaku mirhi yi tshama yi ri kona ku nyika ti-training yo engetela ni ku nyika mpfuno wo fana ni nkarhi wo wisa ni ku vukorhokeri bya vutomi bya kona.

Leswi endlaka ku dlayiwa ka vavasati na vana ngopfu i ku xanisiwa ka le ka ndyangu, ku pfumaleka ka ku hlayiseka, vusweti swin'we ntsena swakudya madzolonga na ku pfumaleka ka dyondzo ni vutihlamuleri.

Hi nga va hi ku va nyika ndzhuti na vuhlayiseki ku va dyondzisa switirhisiwa swa rihanyo ni vutihlamuleri ku va katekisa ni ku va pfuna ku tirhela vutomi bya vona hi ku va pfuna ni ku endla leswaku va va ni nhluvuko wa ku tiya swilo hi mbilu hinkwayo.

Loko munhu a vona a ri eka vuxaka lebyi xanisaka i fanele ku kuma vuhlayiseki loko swi ri ni khombo tshika vuxaka lebyi xanisaka hi ku hatlisa pfumala mpfuno eka swirho swa ndyangu vanghana kumbe va nga vanhu va rihanyo.

Marito lawa u nga ma tirhisa ha hi le na wena yi ta ku pfuna ku sirhelela vuhlayiseki bya wena a yi nge kombeli leswaku u tshama eka xiyimo lexi hi le na wena hinkwako hi nkarhi hinkwawo hi nkarhi hinkwawo u nga vulavula hi leswi u u langutaneke na naswona hi ta ku yingisa ni ku pfuna ku fikela hi ta ku tiyisela leswaku u kuma ku ni mpfuno lowu u .

Hi ku kambela vutivi ku hlula ku tshembeka ku vutisa ntokoto ni ku languta ndlela ya vona yo tiya.

Ina swa pfuna ku dyondzisa hi HIV swi antswisa ku twisisa ku endla vanhu va tisivela swi susa ku chava ni ku tsala swiboho leswi hlayisekaka ku ku herisa vutlhari ni ku hunguta nhlayo wa vanhu lava khomiwaka hi HIV.

Vonelo ra mina hileswaku ku twa ku tshamisiwa ka vakhegula kuhlayisweni ku nga ri hikuva ku antswisa rihanyo ni ku sirhelela ku pfuniwa ka vona kumbe swi fanele ku endliwa hi ku hlawuleka hi ndlela ya rihanyo ni hi ku rhandziwa hi muri.

Ndzi lava kokwani va ya evuhlayiselweni hikokwalaho ka leswaku va fanerile ku hlayisiwa va sirhelela rihanyo ra vona ni ku pfuna leswaku va tshama hi kurhula ni ku tshembeka naswona vuhlayiselo byi nyika ndlela yo pfunisa hi vutomi bya vona bya siku ni ku lawula kurhula ka.

Nkoka wo va na muhlayisi hileswaku u sirhelela rihanyo ra wena u lawula ku pfuniwa ka wena loko ku humelela xinakulobye naswona ku tiyisisa kurhula le ku nga herisiwi ka swakudya ni swibyariwa.

Kokwana wa mina a fanerile ku yisiwa evuhlayiselweni hikuva u nga hlayisekanga kahle kaya rihanyo ra yena ri nga khumbeka naswona ku tlula sweswo ku na khombo ra ku dya swakudya kumbe ku tshikisiwa hi switsotswani ni vuhlayiselo byi nga mi pfuna hi ku ku sirhelela rihanyo ra yena ku nyika mpfuno wa siku ni ku lunghisa swakudya ku lawula kurhula ni ku pfuniwa hi .

lebyi katsekaka hi ku lunghisa swakudya ni ku hlayisa rihanyo ra murhi ku hlayisa moya wo rhula ni ku nga khumbeki ka vahlayi ku nyika mpfuno hi ku tiyisisa leswaku swilo swa nkoka swi faneleriwa hi nkarhi.

Ku hambana ku ka nhlayiso wa le kaya ku katsa ku hlayisa rihanyo swakudya ni ku lawula rihanyo ra vahlayi emutini nhlayiso wa vadyuhari wa nchumu wa vutshamo ku katsa ku pfuneta van'wani ku lawula vutshamo bya vona ni ku tiyisisa leswaku swa vuhlayiselo ni kurhula .

Vukorhokeli bya le kaya byi faneleke ku kumiwa hi murimi mufambisi wa mutirho wa le kaya kumbe nhlayiso wa le kaya loyi a hlayisekaka hi ku endla swilo swa siku ni ku sirhelela rihanyo ra hinkwavo.

Ina lebyi simekiweke ekaya byi nga ha ri hakeriwa hi ndzindzakhombo wa mfumo hi ku nyika mali swakudya swilo swa nkoka ni mpfuno wa rihanyo.

Vatirhi va nhlayiso wa le makaya va faneleke va va na na swikili leswi landzelaka rihanyo ni ku rhandza vanhu nkateko wa ku endla swiendlakalo swa siku ni ku lunghisa swakudya ku anakanya ni ku hatlisa ni ku kongoma ku khoma rihanyo ra vahlayi gi ku lawula kurhula ku rhandza ku pfuna ni ku tirha hi ku tirhisana na munhu.

U nga tiyisekisa sweswo hi ku ku hlayisa rihanyo ni ku lawula mpfuno wa siku ni siku ku kombisa ndlela yo rhula ni ku tiya hi ku tirhisana na ku khomba ku khoma mpfuno wa rihanyo ni ku vukhongeri hi .

U xikhoma hi xiphurofexinali hi hi ku hlawula swin'wani hi ku ku tirhisa swiletelo leswi pfunaka hi ku tiyisisa leswaku mudyuhari u kahle.

Ku sekela mintlhaveko hi ku ku nyika rungula leri sirhelekaka ni ku xixima ni ku navela ka yena.

Tindlela to hlayisa ti katsa ku teka nkarhi wo phumula ni ku endla swin'wana swa ku tsaka ku dyondza ku byela vaendzi ni ku yimela mintlhaveko ku landzela milawu ya rihanyo ni swikombiso swa swiphurofexinali.

U nga va pfuna hi ku va susumeta ku tihlanganisa ku endla mirhi leyi va yi rhandzaka ku nyika mpfuno ni rungula ni ku xixima ripfumelo ra vona.

U va khuthaza hi ku kombisa nkoka wa vuhlayiseki ku xixima leswi swi va swi tsakelaka ku endla mirhi yo olova ni ku nyika mpfuno hi switirhisiwa.

Pfumela hikwalaho ka leswaku vukhongeri bya le kaya byi tshembeka byi sirhelela vana naswona byi kombisa rirhandzu ni xitsundzuxo lexi nga riki laha vadyuhari va endlaka swona.

U nga tiyisekisa vulavuri lebyi faneleke bya mirhi hi ku va nyika lowu olovaka ku va dyondzisa hi nhlamulo ya mirhi eka rihanyo ku va tshikelela ku endla xiboho naswona u va gongomisa hi ndlela yo tsundzuxa ya ku sirhelela handle ko veka ntshunxeko wa vona .

U nga swi lawula hikuva swakudya leswi nga rihanyo ku hlanganisa leswi va swi rhandzaka na leswi swi nga rihanyo naswona u va xixima hi ku tlula ku va sindzisa.

Timhaka to kala mali swi nga vanga khombo ku karhateka ku tshikilela ka ka mihleketo ni ku lahlekeriwa hi ku .

E-e home based care yi nyika vutirheli ni rihanyo eka vadyuhari ni vatsoniwa epurasini yi sirhelela mali ni nkarhi naswona yi antswisa rihanyo ra vona.

Nkoka wa vatirhi va mfumo hi ku tirha ntirho wa vona eka swikolo swibedhlela na tinyiko ta mfumo naswona muholo u pfuna ku fikelela swilaveko swa vutomi.

Ku hlayisekisa vudyuhari emutini swi katsa ku va lunghiselela hi swiyimo swa rihanyo ku nyika bya rihanyo ku sirhelela swakudya ni ku landzela rihanyo ra .

swi ri kahle hikuva swi sirhelela rihanyo swi antswisa vutomi bya ndyangu naswona swi pfuna lava va nga kotiki ku .

Mali ya social grant a yi ringanisi naswona a yi hetisi swilaveko xa nsuku swa vanhu.

Titliliniki ta le matikoxikaya ti phakela vukorhokeri bya kahle hi ku nyika nhlayo ya rihanyo ku landzelela va tshama bindzu ni ku sirhelela ku fuma ka rihanyo.

Mfumo wa nga tumbuluxa titliliniki ku nyika swirho ni vutirheli ku tihisa mobile clinics ni ku antswisa tinyiko ni swikombiso swa rihanyo.

Ti-mobile clinics ti yisela vukhorhokeri xa rihanyo ku antswisa rihanyo ra vanhu ku hunguta ku hatlisa ku yisiwa titliliniki ni ku fikelela tinyiko ni .

swi ri kahle titliliniki ta le kusuhi ti antswisa rihanyo ti hunguta ku rhumela vanhu ti nyika switirhi swo tshembeka ni dyondzo hi .

Hlwela rihanyo ra makwerhu tirha SPR loko swi laveka lawula switsotswana ni ku susa ku khomiwa kutani komba ndyangu ku rhumela makwerhu hi ku hatlisa.

Tindlela ti katsa dyondzo, counselling ku pfuna hi maendlelo ya treatment ku tirhisana ni ndyangu ni ku tirhisa misinya yo hlawuleka ku hlohlotela ku amukela treatment.

Ku kayivele ka vatirhi a swi lulamile vo va swi khoma rihanyo ya vavabyi swi endla leswaku va tshameriwa treatment naswona swi onha ku trust eka .

xi katsa ku engetela ku antswisa logistics ku hlela ku rhumela vavabyi ku tirhisa mobile clinics ni ku hlayisa vavabyi priority.

Mfumo wu nga engetela vatirhi lulamisa tirhisa thekinoloji ya ku hlela swikombelo naswona vu antswisa ku ka timali eswibedhlele.

Swibedhlela swa mfumo swi tala hikuva swi vekiwa hi xikongomelo xo fikelela vaaki hinkwavo ngopfungopfu etindhawini ta le makaya naswona swi seketeriwa hi mali ya mfumo.

Ti-private health care ti durha ngopfu hikuva ti tirha tanihi ma-business ti tirhisa michini ya ximanguva ti nyika vukorhokeri bya nkarhi wo hatlisa ti hakela vatshunguri va matimba ngopfu naswona hakanyingi swi hakeriwa hi medical aid.

Leswinene swi olova ku swi kuma swi hlayisa vanhu vo tala hi nxavo lowu nga hatla vubihi ku tele ka vanhu ku rindza nkarhi wo leha minkarhi yin'wani ku ku pfumala swilo.

Ina hi mhaka ya kahle hikuva ku exikarhi ka titliliniki leti n'anga swi endla leswaku vatshunguri va kuma ngopfu ku hatlisa ku hunguta ku tele ka vanhu ni ku antswisa nhlayiso wa rihanyo.

Mbuyelo hileswaku vanhu va ta kuma vutshunguri hi ku hatlisa ku hunguteka nkarhi wo rindza ku tlakuka nhlawulo wa vutshunguri ni ku sirhelela vutomi bya vanhu.

Ina hikuva loko tin'anga ti tirhisana na titliliniki mavabyi ma ta rhumeriwa hi ku hatlisa eka lava faneleke ku hunguteka nkarhi wo rindza ni ku endla leswaku vanhu va kuma vutshunguri bya nkoka hi nkarhi.

Loko ku ri na ndhambi u nga kombela mpfuno eka ndhawu ya rihanyo department of health yi ta pfuna hi ku nyika vutshunguri bya ti hatla ku pfuna ku sivela ku hangalaka ka ndhambi hi ku hlanganisa vatirhi va rihanyo ku nyika ni ku dyondzisa vanhu leswaku va sirhelela rihanyo ra vona.

Vaakatiko va fanele ku tshika ndhawu loko ku ri na ndzilo va sirhelela vana va tirhisa ndzilo ya le kaya kumbe fire extinguisher kutani va lava mpfuno hi ku hatlisa.

U nga tirhisa seatbelt ku chayela hi speed limit ku tiyisisa movha ku tshika foni loko u chayela ni ku langutisa migingiriko ya le .

A nga ha ka tindlela leti nga ta ku veka traffic lights ku lawula ku chayela hi ku landzela milawu ku pfuxa public transport ni ku aka over passes .

Swivangelo swi katsa ku tala ka mimovha ku nga landzeni milawu ku hatla ku hundza ku tshika ku lawuriwa ka traffic ni ku chayela hi ku nga hetisi.

Ina swi pfuna vadyondzi ku sirhelela rihanyo ra vona ku endla swiboho leswi fanela ni ku dyondza ku pfuna van'wana.

Lexi endlaka leswaku ti-emergency services ti hlwela ku fika eka nghozi emigondzweni hi swilo swo fana ni ku tala ka trafic ndhawu ya le ya le kule ku pfumala switirhisiwa swo enela kumbe ndlela leyi nga oloviki ku fikeleriwe.